Ke ne ke tshohile haholo hobane e ne le nna a entseng hore tekesi e fete, e imelwe hakanakana. Jwale ne ke ikutlwa ekare e nka se palame taxi eno, kapo mohlomong ke theohe ke se ke ka tsamaya le batho bao ba ne ba le ka taxing. Hobane ke nna a entseng hore e imelwe haholo.

Ee, maqheku a hloka ho bana le dibese hobane dibese ke tsona feela tsela ya ho tsamaisa batho ho ba tlosa makeisheneng, ho ba isa ditoropong. Ka baka la hore maqheku a mangata ha a na dikoloi, ene jwale nako e nngwe dibese ke tsona feela transport-o e teng ya ho tsamaisa maqheku ho ba isa moo ba batlang ho ya teng ka baka la hore ke hole.

Batho ba di-taxi le ba di-Uber, le di-Bolt ba lwana ka baka la hore batho ba di-Uber le batho ba di-Bolt ba nka di-customer tsa batho ba di-taxi. Jwale batho ba di-taxi ba e kwatela ntho eno. Jwale ha ke tsebe e tlo fella kae taba ena, empa feela ha e no fella hantle hobane ka mokgo ba lwanang ka teng ha se ka tsela e hantle.

Ntho e ke kileng ka e bona e tshehisang ke hore ke ile ka bona motho a na actor TV wa Generations e le yena a kgannang Uber. Ne re mo thabetse haholo, re qala ho mmona hantle bophelong. Ne re hlola feela re mmona TV. Tsatsing leno ke hare thabetse le yena a ntsa re jwetsa hore sa kganna Bolt yena ha a sa kganna, ha sa sebetsa Generation.

Ne re tsamaile ka bese ha monate re ile kwana Eastern Rand? ho le monate ebilane re tsamaile le ausi wa ka. Ba re tshwere hantle ka hara bese, ebilane ba re qoqisa, ba re tshehisa. Le driver e re kgannela ha.monate. Ra ba ra tsamaya, ra ba ra kgutla ha monate. Re tsamaile ha monate, ne le leeto le monate kannete.

Koloi e tla e hirang, re tla hira quantum-o e leng taxi. Ho tloha mono re tla e patala re le kaofela, re tla ntsha hanyane, hanyane, hanyane hanyane. Re kopantse, re e patale re le kaofela. Ho moo re tla tsamaya re le kaofela ebilane hobane e kgolo, taxi e tla re nka re le kaofela. Ebile re tla tsamaya ka Labohlano, re kgutle ka Sontaha. Ka mokgwa oo ke ka nahanang ka teng.

Ntho e ba ka e etsang kore ha batsofe ba palama dikoloi tsa bona, ba ka feela ba ba thusa ho palama hore ba palame hantle, ba s'ke ba wa. Ebile hape ba ka ba thusa hore ha ba se ba fihlile moo ba yang teng, ba ba thuse ho theoha hore ba theohe hantle. Ba fihle moo ba yang ba ntse ba le hantle ho s'ka bana le mathata.

Ba thusa ka ho ba jwetsa hore ntho e ba ke ba e etsang hore ba fihle moo ba tlamehang ho fihla teng, ke hore ba ka hira di-Uber kapo di-Bolt. Kapo ba hire di-taxi tse tsamayang, tse ba isang straight moo tse tlo ba kgutlisang hape. Empa ha ho hlokehe hore e be that taba eno, e hloka feela hore mohlomong ba hire feela yona Uber, kapo Bolt-e hore ba kgone ho kgutla ba ye moo.

Ke nahana hore ho ka ba betere ha o ka bana le batho ba rekisang hona moo renkeng moo. Ba emang, ba dulang ka thoko, kapa ba emang hara direnke ke mono ba ntse ba rekisa. Kapo batho ba beileng di-stall-o tsa bona, kapo dishopo tsa bona haufinyana le direnke hore kgone hore batho ba kgone ho reka ntho tseo ba di batlang ha ba le renkeng moo.

Ee, ke bone batho ba baholo bana le tshehetso haholo feela eseng hanyane ho tswa ho rona re le setjhaba. Ebile hape ke bone re ba hlokomela re ba etsetsa ntho enngwe le enngwe ba etse. Re ba thusa ka ntho enngwe le enngwe hore ba kene dikoloing, hore ba tswe dikoloing. Ebile ntho e re entseng kore ne re ba hlokometse haholo ka ntho enngwe le enngwe.

Dumela, le kae ntate? Ke ne ke founa ke o jwetsa hore ha ke kgone ho fihla mosebetsing ka baka la hore ditekesi di-strike-ile. Ene ha ke kgone hore nka kgona ho tla mosebetsing ka baka la hore ha hona transport-e e nngwe hape ke nang le yona e tla kgonang ho mfitlisa mosebetsing.

Tsela tsa ho itshireletsa tseleng ke hore e o se ke wa kganna o nwele tahi. O kganne ka lebelo le tshwanetseng hore o kganne ka lona. Mme o se ke wa kganna o kgathetse, ene o tlame lebanta la hao ka koloing hore o fitlhe o bolokehile moo o yang teng.

Ee, ke a tseba ka sena. Ebile ke bona, ke tseba hore ke tlamehile tsamaye ka lebelo le le kae? Lebelo le ya bontshwa ka di-road sign-e hore e tlamehile o tsamaye ka lebelo le le kae ha o le tseleng. Ebile ke bona e le tsela e bolokehileng haholo hobane ha dikoloi di tsamaya ka lebelo le tlamehile le tsamaya ka tsona, ha o no ba le kotsi e hlahang.